Tjhe, batsofe ba rona ha ba fumane tlhokomelo e lekanetseng kapa yona e nepahetseng dipetlele. Mmuso wa rona ha o na taba le seo se etsahalang dipetlele tsa bona tse mabapi le bona tlhoko le yona ya tlhokomelo ya bona batsofe ba rona. Ha se ka nako tsohle moo o tla fumana hore dipetlele di tshwarang batsofe ba rona ka tsela e nepahetseng.

Ka lebaka la hore batsofe ba bangata ha ba sa kgona ho palama dikoloi hobaneng masapo a se a sa dumele. Re lokela ho etsa lefapha la di dikoloi kapa yona dipalangwang tse tla etsa hore di e late batsofe bana malapeng a bona di ba ise dibakeng tse kabang tse tshwanang le mabenkeleng kapa tsona dibankeng, ho ya ntsha ditjhelete tsa bona tsa lekeno tsa botsofe. Ho mmeng sena se lokela ho hlokomelwa le ho behwa ka hodimo se shejwe ka matla. Hobaneng sena se etsa hore se tla etsa hore batsofe ba rona ba fumane thuso ka pelenyana.

Dingaka di lokela hore di tshware bopaki boo bo felletseng ba hore motswadi o ne a sa tlise ngwana ho tla clinic-ing kapa hona sepetlele kapa ngakeng ka tshwanelo. Ka nako ya hae e tshwanetseng.

Nna ke le morekisi wa ka lebenkeleng leo ke na le motho eo e leng hore ha a kgone ho bua, o sebedisa matsoho ho bua. Ke ka mo ngolla fatshe mme le ena a ka mo fa tokomane kapa lona le sephepheshwaneng le pene hore a ngole tseo a di hlokang ka lebenkeleng hona moo.

Hangata batho ba jwalo ho ba itlhokomele hore ba se ba na le ho lahla lahlehelwa ke kelello. Empa motho ya jwalo re mo hlokomela ka matshwao a mmalwa a ka bang bo ho lebala seo a neng a se tletse kapa a se ronngwe moo a neng a ile teng, kapa ho tla le se fosahetseng. Motho ya jwalo o lahlehelwa wa a nang le ho lahlehelwa ke kelello. Re mmona ka ho qala a etsa dintho tse senang kelello. Haeba e le motho ya moholo, o tla bonahala ekare jwale kelello ya hae e se e kgutletse bonyaneng. O se a etsa dintho tsa bana tse leng hore.

Dipetlele tsena tsa mmuso di dula di tletse tjena ka lebaka la hore basebetsi ba dipetlele mono ho ba ha ba batle ho etsa mosebetsi wa bona ka nako le ka tshwanelo ka mokgwa o nepahetseng ka teng.

Tjhe, ha ho monna eo ke mo tsebang ya ileng a fumana keletso ya tlhekefetso ya bong di-clinic-ing kapa hona mafapheng ana a mang a fanang ka tsona dikeletso tse kareng tseo.

Re lokela ho ruta batho ka ho thibela pelehi ka botlalo. Mme e qale dikolong moo ho tla rutuwa bana ba ba nahana hore ba ba ba thibela jwang pelei. Mme e fetele hona ditjhabeng mona moo ho tla uwa diholong kapa hona mafapheng e kareng ao moo ho tla tshwarwa di-program moo ho rutuwang batho ba bo mme hore na ba ka ba ka thibela pelehi jwang. Le ba bo ntate le bona hore na ba ka ithibela jwang hore ba seke ba emisa batho kapo bona bana bana bana ba banana kapa batho ba bo mme.

Baqhekanyetsi bana ha ngata ba leka ho batla ditokomane tsa bohlokwa tsa motho tse ka reng ID le yona account ya banka. Ho feta moo, ba e ba leke ho qhekanyetsa batho ka mekgwa e mengata e fapaneng e fapafapaneng. Empa ha ba hloleha, ba ba tla fumana ba lwantsha batho bana be leng hore ba leka ho ba qekanyelletsa ka mokgwa wa hore ba ba ba se ba ba hatella hore ba etse seo se batlwang ke bona hore ba tle ba kgone ho fumana seo ba ka se fumanang ho tswa ho bona.

Ke tseba letsholo la male circumcision. Mme lona le thusa banna ka ho ba fokotsa ka fokotsa dikotsi tsa bona tsa hore ba ka fumana lefu lena la HIV and AIDS.

Lebaka lena la hore ngwana a petle ke la hore o be a sa la o ba a sa latele melao kapa tsona ditsela tseo a jwetsitseng hore a itlhokomele ka tsona ha a tswa ho ya bolotswa. Ho mmeng sena se ka thibelwa ka hore motswadi e be yena a hlokomelang ngwana ha a tswa ho ya bolotswa hore e be ka tsela ka tsela eo ho itsweng a etse ka yona. E be o mo thusa ho etsa dintho tseo ka tsela eo ho itsweng a etse ka yona.

Ke nahana ke ka lebaka la hore ho ne ho qaduwe di-campaign tse leng hore di tla thusa banna ka mokgwa o itseng kapa yona tsela e itseng.

Ee, mmuso o ka netefatsa hore mahaeng ho e ba le di-chemist le ha e se tse kgolo hakaalo. Tse haiwang di haelwa batho ba setjhaba.

Ee, se na le karolo e kgotsofatsang. Hobaneng ho tloha e sa le batho ba qala ho fumana pheko enana ya antibiotics tsa HIV di leng di-ARV. Re ke bona ba na le bophelo bo botelele bo bo kgotsofatsang. Batho ba teng le bona o ba sheba ba ya kgotsofatsa.

Phekolo ena ya di-antiretroviral, e tla thusa mmele wa hao ka ho aha masole a mmele wa hao. Ka a tla kgona hore atle a kgone ho thusa ho lwantsha kokwanahloko ena ya HIV and AIDS, eo e nang le yona ho wena. Ho mme e kekebe ya e bolaya empa e tla thusa ho lwantshana le yona hore o kgone ho phela bophelo bo bolelele bo kgotsofatsang ka matla.

Ho ya ka nna, nna sena ke bona e le ntho e sa lokang. Hobaneng ha ho thuse ho nka mme wa hao kapo ntate wa hao ha e se e le leqheku, o mo isa lehaeng la maqheku. Ke ho mo utlwisa bohloko ka hore o mo tlosa pela ditloholo tsa hae, e leng bana ba hao, hape o mo tlosa pela hao wena o le ngwana hae. Ho mmeng seno se utlwisa bohloko haholo o le motswadi ha ngwana hao a o tlosa pela hae a ho isa o tulong e nngwe moo o tla dula le batho ba bang ba o sa ba tsebeng hore ba o hlokomele. Bona ba hloleha hore ba dule le wena, ba o hlokomele ka bo bona ho yena e le hore o hodisitse bana bao ho fitlhela ba fitlha moo ba leng teng. Bona ha e se le nako ya bona ya hore le bona ba hlokomele mme wa bona ba be ba mo nka ba mo isa lehaeng la batho ba baholo.

Tjhe, hona ha ho a loka hohang. Hobane kotsi ya teng ke ena ya hore o tla motho o tla fumana hore o fumana tlhahiso leseding e sa lokang, e etswang bathong ba ba ngata ba fapaneng. E ne hape o fumana hore yona tlhahiso leseding eo e fosahetse. So ho mmeng, motho o loketse hore a ikele ditlhakisetsong etsa di ditsi tse ikele ditsing tseo tsa bophelo ho ya ifumanela ka tsa bophelo bo botle. E seng a mamele ka ba lelapa kapa yona metswalle ya hae.

O lokela ho nwa meriana ya hao ena ya TB ka nepo le ka tshwanelo ka mehla le matsatsi. Hobaneng ha o sa etse jwalo ntho ena ya TB e tlo ata haholo mmeleng wa hao. Ho mmeng o tlilo fokola, TB ya hao ya ba le matla a mangata haholo mme ya tshwaetsa le bao ba leng ba pela hao, e leng hore ke ba lelapa la hao hao moo o dulang le bona ka tlung. Ho mmeng sena se ka qetelletse se isa lefung ha o se o sa di nwe hantle.

Ha o ntse o nwa bojwala jwalo ka tlhapi tjena. Ha o tsebe na bokotsi ba teng bo hokae. Bojwala ha o bo nwa haholo tjena bo na le bokotsi bo boholo bo ka o fa mafu a kang bo kankere, lefu la pelo, le high blood pressure.